Ke na le potsonyana e ke batlang ho e botsa ka koloi ena e ka pela rona. Ke na le potsonyana e nyane haholo eo ke ka ratang ho botsa, tshwarelo ho senyetsa nako. Ke bona mona hore ha ke qala ho patala tjhelete e nyane le e mahareng e nyane, ho bolelang hore ke tjhelete e ke ka kgonang ho e patala empa e qetellang e ngata haholo. Ka hoo, ke lakatsa ho tseba hore na phoso e teng kapa ha e yo. Haeba ho le jwalo, phoso e le siyo, lebaka keng? Ke ka rata ho tseba hore le badile jwang hore e be e fihlelle tjheleteng ena e bang e ho yona.

Ketsahalo e se e hlahile mona lapeng. Ke le founela tjena hobane, ke tseba hore tsa ka ditshwanelo ke di phethile ho lona. Jwale ha ke utlwisise ha o ka re ha hona tjhelete e ke tla e fumana kantle ho tlhaloso. Ke kopa ho tseba lebaka, mme ka mora moo ke tsebe ke bohato bofe bo latelang boo ke tla bo nka. Ke batla ho tseba hore ho etsahetseng tjheleteng eo e ne ke e patala nako e fetileng. Ho etsahetseng tjheleteng ya ka? Hobaneng ha dipuo di qala ha tjhelete e tlameha ho tla ho nna, ne le sa bue nako e kaofela? Hobaneng le hana ho lefa tjhelete ya ka?

Ke maswabi ho utlwa ya rona e hanne kopo ya hao ya sekoloto, empa ka bomadimabe, banka ena e na le policy e hananang le theko ya makoloi a se a sebeditse. Ke utlwisisa kgalefo ya hao empa jwalo ka mosebetsi mona hae, nka se phihisana le policy ya mona ke policy e behuweng mme e sebediswang e re e latelang jwalo ka basebetsi ba banka. Re ka o neha sekoloto sa ho reka koloi e ntjha feela. Lebaka-baka hore banka e be le policy ena ke hobane makoloi a mofuta ona o phakisa ho senyeha, makoloi a kgale.

Ha ho mathata moreki ha o fokola ka tjhelete. Thuso ya bongaka ena e na le dikgetho tse ngata haholo tseo o ka kgethang ho tsona. Ke nahana hore ha o ka kenya wena o le mong, o ka kgona ho e lefa kgwedi le kgwedi. E tla o thusa haholo. Ke tjho tjena hobane ke kgolwa hore tjhelete eo o tla e lefa mona ha e na phatsamisa haholo budget-eng ya hao ya kgwedi le kgwedi. Ke nahana hore e tla ba mohopolo o motle, o iketsetsang bona, hoba oe hloka haholo nthwena hape o leka le ho ho ba le tjhelete ya ditlhoko tsa hao tsa kgwedi le kgwedi.

Ke leboha ho nka mohala wa ka. Ke utlwile ka mabarebare hore bankeng moo re kgona ho kadimana ka tjhelete bathong ba batlelang bana ba bona dikolo university. Jwale ke ka lakatsa ho tseba hore na le hloka eng e ka e tlisang ho lona. Ke motho ya iphelelang ka grant ya mmuso, mme ke batla ho isa ngwanaka sekolong se phahameng. Ke tseba hore ke tlameha ho mo patalla bodulo le le sekolong. Jwale ke batla ho tseba na le ka nthusa ha jwang, ebile re tla lefana ha jwang ha le qeta ho nthusa. Ke a leboha.

Ke motho ya ratang ho tsamaya haholo. Ke na le leeto le yang England, jwale ke utlwile ka mabarebare hore ho na le tsela e bobebe ya ho tjhentjhisa tjhelete kantle le ho tla le ya pampiri kapa ya ditshepe. Jwale ke batla ho tseba haholwanyana hore na e etswa se jwang. Ke tlameha ho etsa eng kae hore ke kgone ho tjhentjha tjhelete, le hore na ke ntho e ke ka etsang neng kapa neng kapa ke tlameha ho tla moo diofising tsa lona kapo nka e etsa mona mohaleng wa ka wa thekeng? Ke leboha haholo.